Ntirho wa vanuna emutini i ku yavula nhlonge wa swifuwo leswi dlayiweke emutini hikuva vavanuna i vona lava va nga ri ku ni vutoya vavasati va na vutoya nakona a va na matimba.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta ngopfu ku kurisa swibyariwa leswi nga byariwa no sasekisa byona byanyi bya hina emutini.

Vuyelo ra manyoro eka misava byi pfuna leswaku loko misava yi ri na manyoro loko hi byala swin'wanyana swo swo dyiwa u hi pfuna leswaku swakudya leswo swi va kahle swi kula kahle leswi hi swi byalaka.

Tikhemikhali to dlaya switsotswani ti pfuna ngopfu hikuva ti dlaya leswaku swi endla leswaku swibyariwa swa hina swi kula kahle.

Ndzi nga va byela leswaku va hi kombela va hunguta tona tikhemikhali hikuva vanhu vanhu vo tala tikhemikhali leti a ti khomi kahle vanhu vo tala eka swakudya leswi va swi dyaka.

Ndzi hleketa leswaku swimila milani hinkwaswo leswi byariwaka leswi na tikhemikhali hi swona leswi vangaka swiphiqo.

Tikhemikhali i swilo leswi cheriwaka eka wona mati kumbe swibyariwa kumbe tona tinyama ta hina leswaku eka mati tikhemikhali ti tirha ku susa vuvabyi ni swin'wanyana ka swo ka tinyama i tirha ku kurisa tona tinyama teto hi ku hatlisa ka ka ka ka swibyariwa yi hi pfuna leswaku swibyariwa swa hina swi kula hi ku hatlisa.

Swi ta pfuna hi yona ndlela leyinene hikuva mavabyi ni marifu swi ta hunguteka hikuva vanhu yi ta va yi va dya kahle nakona va nga byi swakudya leswi va onhaku kumbe swi va vabyisaku.

Hi leswaku loko va tirhisa tikhemikhali swakudya swa vona kumbe swixavo swa vona a swirimi leswi va swi rimaku swi kula hi ku hatlisa.

Ina ndzi nga tirhisa tona tikhemikhali hikuva tikhemikhali ti ta ni pfuna leswaku swirimi swa mina swi kula hi ku hatlisa nakona ni swi kota ku xavisela vanhu.

Va nga tirhisa wona manyora leswaku va kota ku kurisa swona swilo swa wena hi ku hatlisa loko va nga ri na tona tikhemikhali.

tona tikhemikhali teto hi tona leti ti va pfunaku leswaku swibyariwa swa vona kumbe leswi va swi va swi kumbe swifuwo swa vona swi kula hi ku hatlisa.

Ndzi nga va byela leswaku ku sukela sweswiwani va fanele ku tirhisa tona tikhemikhali ta kahle hikuva tikhemikhali leti ta vona leti nga ri ku kahle ti dlaya vanhu vo tala nakona ti va vangela o na mavabyi.

Ndzi nga va dyondzisa hi ku hambana ka tikhemikhali leswaku va swi tiva leswaku hi tihi tikhemikhali ta kahle to ti tirhisa loko u la ku byala na ti leti ti dlayaku vanhu.

Ndzi nga vula leswaku va hlayisekile hikuva to tala ta vona va ti endla hi mabyanyi and loko ku va na na na na mimoya kumbe timpfula to ba ngopfu a nge hahi mabyanyi lawaya.

Emadorobeni tindhawu ta le madorobeni hi tona leti ni nga ta teka kutani hikuva emakaya vanhu va ti rimela vo tala a va xavi se loko ni rima edorobeni hi kona ni nga swi kotaku ku xavisela vona vanhu va le dorobeni.

Hileswaku a va a va tirhisani naswona switolo leswaku loko va heta ku rima va xavisela swona switolo hi yona ndlela leyi hi yona leyi va ta swi kotaku ku kuma yona mali.

Swi va khumba hi yona ndlela yo biha hikuva loko ku ndlandlamuxiwa madoroba na switolo naswona swa akiwa se vanhu a va ha pfuni a va ha support van'wamapurasi lavatsongo.

Ndzi nga zama leswaku van'wamapurasi kumbe varimi va tirhisana ni va switolo hi ndlela yeleyo vanhu va ya xava eswitolweni varimi va xavisela va switolo hindlela leyi hinkwavo va va pfuneka.

Varimi va ta tala nakona se a ku nge he vi na nkoka ngopfu wa vona vurimi se loko u hlayisa madoroba u kuma hikuva vanhu vo tala vo tala vo tala va va ya va ya emadorobeni so ya.

Emadorobeni u kuma xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaku se hikokwalaho va nga swakudya naswona swa kumeka emadorobeni.

Varimi hi vona lava va hi tiselaku swakudya varimi hi vona lava va endlaku leswaku ku va ni swakudya eka swona switolo hikokwalaho ku laveka leswaku va va veka emahlweni.

Ku ndlandlamusiwa wona madoroba vurimi vo ta va ehansi hikuva emadorobeni vanhu a va ha ri na wona nkarhi wo rima ku fana ni le makaya.

Khale masi a sengiwa eka homu vanhu va khale a va ri na tihomu loko va lava masi a va ya senga eka tona tihomu leti a va ri na tona va ti nwela wo masi va tidyela na voho vuswa va tlhela va tidyela na yo nyama eka to tihomu teto.

Ku hluva huku masiva wa yi dlaya loko u heta ku yi dlaya u yi chela eka xikhindhichana u chela mati yo hisa eka xindhichana u chela na yo huku loko u heta hi ko la u ta wu u ta hluviwa u ta hluva kona masiva ya huku yeleyo loko u chele mati o hisa swi endla leswaku huku ya wena i hluveka hi ndlela yo leyinene futhi leyo antswa.

Masi loko hi nwa masi a hi pfuna hi ku tiyisa marhambu eka miri wa hina ni le ka swivanana yi va pfuna leswaku va tiya marhambu ya vona ya tika ya tirha.

Ina ndzi twa va ku khale homu a yi dlayiwa hi vavanuna na sweswi homu i dlayiwa hi vavanuna nakona loko mo yi dlaya i dlaya hi wun'wana na wun'wana i na ku kumbe vanhu i nga va khomi kahle ekhwirini ra vona yi va tsutsumisa swinene.

Swa boha leswaku swiharhi swi susiwa voya loko se swi la ku endliwa nyama hikuva a wu nge sweki nyama yi ri na voya va kona nyama yaleyo a yi nge a yi nge nandziki a swi nge fambisani leswi u nga swi sweka nyama yo va na voya a yi nge dyeki.

Ndzi nga hlawula ku tirhisa manyoro a a o kala tikhemikhali hikuva ndza tshemba lawa o va ni tikhemikhali a nga kahle eka vanhu eka yona mimiri ya vanhu i va tisela wona mavabyi nakona i va vangela rifu van'wani.

makaya loko va lava ku endla manyoro va nga tirhisa wona macimba ya tihomu hikuva i vona manyoro lawa van'wani va ya tirhisaku eka swibyariwa swa vona eka byona byanyi.

I ndzi a yi nge ndzi khomi kahle loko ndzi ri murimi hikuva manyoro lawa a tikhemikhali a pfuna a pfuna ku kurisa swona swibyariwa hi ku hatlisa naswona swifuwo hi ku hatlisa hi ndlela leyo kota ku xavisa ndzi kuma mali kambe loko a nga ri kona a tikhemikhali swifuwo ni swibyariwa swa mina swi ta teka nkarhi ku kula leswo swi ta endla leswaku business i fambela i famba katsongo.

Vuyelo byo biha bya tikhemikhali hileswaku a byi khomi a swi khomi vanhu kahle emirini loko vanhu va dya swakudya sweswo va dya leswo kumbe swifuwo leswo swi fika swi nga khomi kahle vanhu emirini swi va vangela wona mavabyi.

Ehleketa leswaku vanhu vo tala lava va dyaku swakudya swa vona kumbe swifuwo leswi swa vona va nga hanya nkarhi wo leha nakona va nga sirheleleka ngopfu eka wona mavabyi lawa a va khomaku hi mhaka tikhemikhali teto.

Ndzi nga maka judge tank lani ku nga ta tshama mati ndzi va ndzi tshama ndzi ya pfulela leswaku tihomu ta mina ti ta kuma mati ti hlayiseka hi yona ndlela leyo.

Malume mi fanele leswaku mi tlhavela swiharhi swa n'wina leswaku swi ta swi tiva ekaya hambi swo famba swi huma swi dya mabyanyi swi ta tiva yo ndlela yo u ya kaya swi nga lahleki nakona hambi swo ya ekun'wana hi ta swi kota ku swi tiva leswaku leswi i swona swi herisiwa n'wina loko mi swi tlhaverile.

Ndzi nga zama ku bihela ro purasi ra mina leswaku vuvabyi byebyo byi nga fikeleli ro purasi ra mina.

ndzi byala esin'wini ra mina u fanele ni languta leswaku misava ya kona yi kahle ke. Ndhawu leyi ndzi la ku byalaka eka yona swibyariwa swa mina yi kahle ke swi ta kula kahle swo swibyariwa swa mina.

Crop rotation i kahle loko i ta eka swo swa agriculture hikuva yi pfuna swo swibyariwa swa hina xin'wana na xin'wana lexi xi byalaka leswaku swi kula hi yona ndlela leyinene.

Ku cinca ka maxelo ku na ku nga khumbi kahle swo swakudya leswi nga byariwa hikuva loko ku ri na ximumu ngopfu ku dlaya ku dlaya swo swakudya kumbe leswi nga byariwa loko ku ri na mpfula swi khoma kahle swibyariwa swa hina na swakudya swa hina swi kula kahle.

Vanhu vatirhi va le mapurasini ndzi vona onge ti ntirho wa vona wu tika ngopfu hikuva a va kumi nkarhi wo tala wo humula mikarhi yo tala va le ntirhweni nakoho mali ya koho a yi fambisani ni ntirho lowu va wu endlaka ntirho ya kona yi tele kambe mali ya kona i le hansi.

Ndzi vona onge ti muholo wa vona wa va pfuna kambe a wu va pfuni ku fikelela swilo leswi va swi lavaka hinkwaswo hikuva muholo wa kona wu le hansi kambe wa wona wa yantswa ku na no ka u nga kumi nchumu hikuva va swi kota ku tihlayisa hi wona muholo lowu wa koho kambe muholo loyi u le hansi wona.

Purasi ra mina ri fuwa to tihomu, timbuti na to tinguluve se swi lava ku hlayisiwa tihomu fanele ti humesiwa ti ya dya byanyi ti tlhela ti vuya nakona tinguluve na to timbuti ti fanele ti nyikiwa swa swakudya hi ndlela yaleyo ti ta swi kota ku kula ku ta va ni nyama leyi i ta xavisiwaka.

Ku ya hi mina ndzi vona onge ti vatirhi va le mapurasini a va holi mali yo fambisana ni wo ntirho lowu va wu endlaka. Ntirho lowu va wu endlaka i ntirho lowukulu i ntirho wo tikanyana kambe mali leyi va yi kumaka va kuma mali ya le hansi yo ka yi nga fambisaniki ntirho lowu va wu endlaka.

A ndzi ta kombela leswaku ku va na ya electric fence na yo gate leyikulu laha ndzi swi tivaka leswaku a ku nga ngheni vanhu vo lava ku yiva swo swigevenga swi ta tsandzeka ku nghena ndzi swi tiva leswaku ndzi hlayisekile loko ndzi tshame eka yona ndhawu yeleyo.

Ndzi vona i nga ri mhaka ya kahle leswaku vatirhi va tirha hi minkarhi ya mimpfula hikuva vanhu vo tala lava tirhaka emapurasini va tirha la ni ku nga ku nga ri ku na va nela hi mpfula va tirhelaku kona a ku pfalekangi se va tsakama loko ku ri na timpfula va kha va tirha nakona leswi swi nga va vangela wo mukhuhlwani ni va ma ni mavabyi a marhambu.

A ndzi voni swihoxo loko va thola vanhu vo huma eka van'wani matiko va ta tirha eka mapurasi ya vona hikuva vanhu vo tala va laha Afrika-Dzonga va na vulolo nakona a va rhandzi ku tirha mitirho yo tika va kha va hola mali leyitsongo, leyitsongo kambe vo huma ematikweni ya le handle a va na mhaka hambi ntirho wo kha u ri ntirho wo tika va tirha vona hambi mali ya kona yi kha yi nga vonakali kahle.

Ndzi vona u nga ringanangi for ku kuma yo mali leyo ndzi vona mali leyi i ri ehansi mayelana ni ntirho lowu va wu endlaka hikuva mitirho ya le mapurasini i mitirho yo tika nakona u lava a teka nkarhi wo tala va tirha na masiku man'wana se mali leyi i ntsongo.

Ina vatirhi va le mapurasini va pfu va fanele ku kuma wo masiku yo humula hikuva va tirha ntirho wo tika se miri wa vona wu fanele ku humula va wisa.

Emapurasini ngopfu ku na swiharhi swo hambanahambana se va fanele va tshama va hlayisekile hikuva va hanya ni swiharhi nakona swiharhi swin'wanyana a swi kahle eka vona vanhu ku hanyisana ni vona vanhu.

Swivangelo swo endla leswaku mapurasi yo tala va xota hi vatirhi i mhaka ya ku ri mitirho wa le purasini i ntirho o hlupha kambe a va lavi ku ya va hakela va va hakela mali leyitsongo kambe ntirho wa kona i ri ntirho wo hlupha nakona i ri ntirho wo tala.

Swakudya swa le swikoteleni a swi kahle hikuva swikotela sweswo swi na tikhemikhali loko u pfula xikotela ku fanele leswaku u humesa swo swakudya leswo eka xona xikotela u nga pfuli u tlhela u xi tshikisa sweswo xi kha xi na swakudya endzeni.

Nyama ya biltong i nyama leyi i omisiwaka i nyama leyi i nga swekiwangiku va yi teka va yi chela wo munyu va yi veka eka rona dyambu i tshamela dyambu yi oma loko se i ya hete ku oma hi kona lani va yi dyaka a yi swekiwi nyama ya biltong.

Ina ndzi tshama ndzi senga homu masi loko u senga masi wa kamulula eka wo mavele ya tihomu u teka backet u veka ehansi ka mavele u heta u kamulula wo masi lawa eka mavele ya tihomu.

Ntsengo wa mali u ta u ta ya ehenhla loko ndzi n'wi xavisela tona tihuku leto hluriwa hikuva tihuku to hluriwa ti ta ni teka wo nkarhi wa mina leswaku ndzi ti hluva ti basa ku nga a ku fani na loko ni ku xavisela yo huku i nga hluviwanga u tihluvela yona.

Ndzi na purasi lerikulu purasi ro saseka swinene eka purasi lero ku tele to tidiriva eka purasi ra mina ndzi byale to tidiriva leti ndzi ti xaviselaka vanhu van'wana ni matikomambe leswaku va endla ro vhinyo leri ri ro nandziha leri vanhu vo tala va vanhu vo talaka va ri nwaka.

eLimpopo ndzi nga tsakela ku byala yo miroho hikuva vakhegula ku tale vakhegulu nakona vakhegula vo tala va rhandza yo miroho i va khoma kahle emirini i xona xixevo xa vona xa masiku ni masiku hi yona ndlela yeleyo.

Ndzi nga tsakela koho ku byala timanga ta tiboncisi hikuva i xixevo xa vanhu vo tala vanhu vo tala va rhandza to tiboncisi ku dya na vuswa kumbe va dya na yo rhayisi.

Ndzi fanele ku maka leswaku mabaketi lawa ma kameriwaka masi eka wena ma va ma basile nakona munhu loko a heta ku kama wo masi lawa u fanele leswaku a wa pfala leswaku ku nga weli thyaka kumbe ku nga ngheni thyaka eka wena masi yalawo.

Ndzi vona swi nga lulamanga leswaku vanhu va le mapurasini va tirha yini va navusiku hikuva navusiku a ku vonikali kahle nakona vanhu va le mapurasini vatirha lomu ku nga rimiwa kona lomu ku na ku na yona mimurhi se ku nga va na swilo swo luma kwalaho.

Nkoka wo dya tinyawa exikolweni hileswaku vana va xikolo va swi kota ku va ni matimba va nga khomiwi hi ndlala hi yona ndlela leyi hi yona leyi va ta swi kota ku kotelela yona vadyondzi lomu loko va ri karhi va va dyondzisa tona ti kahle emirini wa hina hikuva ti hi nyika wona matimba.

Hlayisa swakudya i swa nkoka swinene hikuva hi swona leswi hi pfunaka leswaku miri wa hina u va ni matimba loko hi dyile hi kuma wo matimba nakona ku na vanhu lava va swi pfumalaka hi fanelanga ku tlanga hi swona swakudya.